Go leka go ka ipaakanyetsa koloi o sa itse sepe ka yone go kotsi thata, o ka feleletsa o okeditse tshenyego e o e setseng e le teng mme ya se tlhole e siama. Mme ko bofelelong wa feleletsa o duetse madi a le mantsi thata.

Dikgwetlho tse di leng mo tsamaong ka sefofane mo nageng ke gore ditlhwatlhwa di ko godimo thata go feta le ga o ya kwa dinageng tse di ko ntle, mme sefofane sone se dirile gore go nne bofefo go ka etela kana go ka bereka ko ditulong tse dingwe.

Go tlhokega gore go nne le ba molao, go nne le di-camera kgotsa di-drone tse e le goreng e ka nna tsone tse di bontshang gore dikhontheinara tse di tsenang ebile di tswa ka naga di na le eng mo teng. Thekenoloji e e tseneletseng ke yone e e ka thusang go fedisa bothata jo.

Tiriso ya thekenoloji, tracker, le di-senser-a ke tsone tse di ka dirang gore bakgweetsi le badirisa ba di-e-hailing jaaka Uber le Bolt ba nne ba babalesegile.

Nka utlwa botlhoko tota fa go kate dibese di a emisiwa ka gonne dibese gantsi ditlhwatlhwa tlase, ebile di sireletsegile go ka ya tirong ka tsone tsatsi le letsatsi.

Ditokomane tsa dijithale, go nna le tshireletsego e e tseneletseng, go bona gore dithoto tse di emang a ke tse di mo molaong le go berekela mo nakong, go sa senye nako.

Sengwe sa dilo tse di kileng di a ntiragalela ke le mo beseng ya leeto le leele ke fa ke ne ke tsamaya ka bese mme e sena ntlwanaboithusetso, mme ke ne ke berekiwa ke mala jaanong bothata ke gore bese e ne e sa eme gongwe le gongwe e ema fela mo lefelong le le tshwantseng go ema mo go lone. E ne e le bothata gore ke tle ke itshoke go fitlha ko reyang teng ke ne ke tsamaya le tsala yame.

Kgang ya me ya go tsamaya ka terena e e neng e tletse thata e ne e se monate ebile ha ke tshepe nka tlhole ke tsamaya ka terena eo gape ka gonne go ne go se monate ke ne ka kgona go itshoka, mme ke ne ke tshwere pelo ka letsogo gore ke goroga leng ko ke yang teng. Go ne go sa bolokega ebile go ne ga nna le batho ba ne ba kgothosiwa dithoto tsa bone.

Go nale ditsela kgotsa melelwane e rileng e e beetsweng ditsela ka gonne, melelwane e le mentsi e tsamaya ditekesi kgotsa di-minibus jaanong dibese tsone di diretswe mela e e rileng e yang ko ditulong tse di rileng.

Sepagamo se ke ratang go se dirisa kgotsa se ke se tsayang thata fa ke ya leetong le le leele kgotsa ke ya matsatsing a boikhutso ke sefofane. Sefofane ga se tseye sebaka go tsamaya ebile o fitlha ka nako, o kgona go itlhophela nako e o tsamayang ka yona le e o fitlhang ka yona.

Mosola wa baesekele ke go somarela madi a petrol-o le go ka ikatisa. Batho ba ba ntsi ba nagana gore baesekele ke bo ko tlase mme, ga e na seriti.

Ke tsamaya ka mini-bus kgotsa taxi go ya ko tirong, ga ke palame diterena ka ntlha ya gore ke ya ditshaba ebile ga diyo mo lefelong le ke nnang mo go lone.

Mo lefelong le ke nnang mo go lone ditshupetso tsa dibese ke tse dintsi thata ebile di ama badirisi thata ka gonne ba tshepetse mo go tsone go ya tirong tsatsi le letsatsi ka gonne ba patetse ticket-e ya kgwedi yotlhe. Jaanong ga go sena dibese mo matsatsing a mabedi kgotsa a mararo ba tshwara bothata ba ditšhelete.

Batho ba nna le mebila e ba e ratang go ya tirong ka gonne ba lebeletse tshireletsego ya yona, gore a e na le traffic-ki mme e tsaya sebaka se se kae gore a tle a goroge ko tirong.